Ruri e fela basadi ba nahanela pele. Ba ikopantse ba thusana ho reka dipeo tsa mefutafuta makgoweng kwana. Ho patala batho ba hlaollang le bona ba na le le qojwana le hlaolela batho, hore ba fumane tjhelete hore ba tle ba phedise malapa a bona. Taba tsena ka hare ho temo di bontshitse hore basadi ba matla haholo ebile e hlile ba tshwara thipa ka bohaleng.

Banna le basadi ba heso thuto ke lefa le sa boleng ebile ha e tsofallwe. Nka le kgothaletsa ho ya dikolong hore le tle le be le lesedi le batsi ka thuto. Ho tseba ho bala le ho ngola. Ha le na le lengolo la matric meputso ya lona e tla nyollwa le menyetla ya mesebetsi e tla eketseha . Ho ke ke hwa etsahala le ka mohla hore le robale le sa ja . Lefa le leholo ke thuto . Labalabelang sena se batleng se rate.

Meroho ena e mathemalodi, ya hlamatseha lephoka la ona e hlile la utlwahala hore e shahlisa mmele. Ha e tshwane le ya mabenkeleng hobane e hlabosa haholo ho feta ya mabenkeleng. Papisong le ya mabenkeleng e batla e na le dimatlafatsi ebile e thibela mafu. Hape ena ya mabenkeleng e hodiswa ka metswako ya senyesemane.

Terata ena ya ka ke e ntjhafatsa ha pedi ka selemo ka terata ena ke thibela tshenyo e ka bakwang ke diphoofolo kapa batho.

Temo ya Sonneblom e hloka letsatsi le lengata, bonyane dihora tse tsheletseng ho isa ho tse robedi ka letsatsi. Mobu o lokela ho ba bobebe, o ruileng manyolo. E jalwa ka nako ya selemo. E nosetswa ka mofuthu haholo, ha dimela di sa le nyane.

O ka hira batho hore ba tlo o hlaolela, hore ba tlo lebella serapa kapa dirapa tseo o nang le tsona hore ho seke wa ba le tshenyo moo . Ho o thusa ho jala le ho kotulwa dirapeng.

Batho ba kgale ba ne ba qhekella di-mushroom tse sa joweng ka hore ba ne ba di bona ka mebala e fapaneng. Ena e jowang e sotwana e sa joweng e tshweu. Tsena tse sa jeweng di na le monko o fapaneng ho tse jowang.

Mongaka ke na le mojaho ka la supa kgweding yona ena. Ke utlwa ke na le kgahleho ya ho adima dipere tsa hao hobane, ke na le tshepo ya ho hlola mojaho oo mme re hapa tjhelete.

E, ke a o thabela hobane o fokotsa mosebetsi polasing mona. O boloka nako ebile ha o etse diphoso jwalo ka batho . O bile o boloka le ditjhelete ka mokgwa hore o fokotsa lenane la batho ba hirilweng.

Ke le bitsitse batho ba bangata ba tswang makaleng a fapaneng. Ba nang le tjantjello ya ho reka dihlahiswa tse fapaneng ho tswa ho borapolasi. Batho bana ba na le mokgwa wa ho reka thepa ka bongata ho tswa ho borapolasi. Ke ne ke ka le kgothaletsa ho hlahella kwano ho lwantsha mathata a mmaraka eo re tobaneng le ona ha jwale. Ao nna le lona re a tsebang hore a re hlasetse ka matla.

Ke ne ke tla ba isa ditsing tsa kokelo kgwedi le kgwedi, ho ya hlahloba maemo a bona a bophelo . Ke ne ke tla boela ke leke hore ke etse bonnete ba hore ba sebetsa bakeng se hlwekileng ebile se bolokehile.

Kutlwisiso ke hore bo mme ke batho ba thabelang mesebetsi e bobebe. Jwale ena ya masimong e batla e le boima ka lehlakoreng la bona, le bona ha ba ikete ka bongata.

Tjhe, mosebetsi ona ha ke o thabele empa tlasa mathata a bophelo kapo yona tlhokeho ya mesebetsi. Nka iphumana ke o sebeditse.

Rakgadi ke e utlwe ke pipitletswe haholo. Mpa ena ya ka e tlallane moya ebile e le bohloko. Jwale sena ha se etse, ke utlwe ekare ke phetse hantle. Ke ka mokgo ke ileng ka beha kgutlo hore ha ke sa tla ja dijo tse nang le lebese kapa yona cheese.

Ya pele o tlameha ho tseba melao kapa yona policy ya company eo hirang .

Dumela monghadi. Ke ne ke kopa ho botsa hore na dipampiri tse dumellang hore re nke naha jwale re tla di fumana diphaposing difeng tsa tshebetso ya mmuso. Hoba mmuso o so dumetse hore re ka nkana, empa dipampiri tsena tsa bohlokwa tse buang ditaba tsena, ha re so ka re di fumana. Ke tla leboha thuso haholo kapa lona lesedi la hore na ke nka ya kae hore ke thuswe. Kea leboha monghadi.

Ntate Makela morenaka kokwanahloko ena e dimeleng e kotsi haholo, hobane e ka fetela le diphoofolong tsa hao, ha diphoofolo tsa hao di ka ja kokwanahloko ena. Empa ha ntse ke etsa tjena ke hona ha ntse ke di nyanyatsa ka moriana o bolayang kokwanahloko ena. Sheba hee, nka lesedi hore na ke di nyanyatsa ka mokgwa o lo mofuta ofeng hobane ha ke di nyanyatse feela. Ho na le mofuta o ko o sebedisang hore ke di nyanyatse. Jwale o tlameha o di nyanyatse ha bedi ho isa ho ha raro ka selemo.

Ke ne ke utlwe ke makaletse ketsahalo ena haholo , empa ka utlwa ke le motlotlo hobane esale ke batla ho tseba hore sematlafatsi sena hantle se tswa kae.